Kungamele bebize umhlangano womphakathi. Bethole kakhulukazi intsha kanye nalabo abasebancane ukuze izigoba, isiZulu sithi, lugotshwa luse manzi.

Yebo, bakhona futhi ngicabanga ukuthi imithi yesiZulu kanye nemithi yesilungu iyakwazi ukusebenza kanye kanye ingakuphazamisi ukuphila komuntu.

Izici nokucwasa zinomthelela omkhulu ekuthenini abantu besilisa bexwaye ukucela usizo uma benezinkinga ezikhanjena ngoba asuke ebona ukuthi azothathwa njengabantu abangesesibo amadoda.

Isikhungo sethu asinawo umbani njengoba manje noma ugesi ngenxa ye-load shedding.

Ukuze ubhalise impesheni uyaye uxhumane nabantu base home affairs. Uyahamba uye e-home affairs uyobhalisela impesheni.

Uma usiza umfundi, ngosizo oluyisisekelo, uyaye umchazele kahle ukuthi lokhu okwenzayo ayi ngoba umubukela phansi ingoba ukholelwa ekuthenini umuntu ngumuntu ngabantu, kanti nabazali bakhe ubatshela kanjalo.

Ufaka ama-speed humps emgwaqeni. Kufakwe nezimpawu ezikhombisa ukuthi abantu abehlise izinga lesi vinini.

Ukuthi mhlasimbe inyanga nenyanga kube khona abosizo lokuqala noma abasemtholampilo abazohamba beyoqeqesha abafundi mayelana nosizo lokuqala.

Izinselelo zokucisha umlilo, lezi zasemjondolo nasey'ndlini zendabuko, kuye kube ukuthela umhlabathi lapho kusha khona. And futhi ngokubona kwami kuyaye kusebenze ukunqanda umlilo ekutheni ungabhebhetheki.

Kungamele befake amarempu noma izindawo lapho kuzokwazi ukunyuka khona ama-wheelchairs. Benze ama-awareness ukuze bekwazi ukuthola abantu abakhubazekile bebenayo inkululeko yokungena kuleyo mtholampilo.

Zinomthelela kakhulu ekutheni kube khona i-traffic, ngoba abashayeli bayaye bephazamise kakhulu. Mhlasimpe ngesimo sezulu njengoba sabona naku-N two ngesikhathi kuvale ama-ayisi noma kukhithike izulu.

Amakhono okuqala engingawasebenzisa ukuthi ungathuki ngoba uzothusa loyo osuke ephazamisekile ngaleso sikhathi, futhi kumele ucindezele lapho elimele khona, kodwa ungathinti igazi lomuntu ungawafakile amagilavu.

Uma kukukuthi iziguli kumele ziyolanda imishanguzo yazo ezibhedlela ezikude. Kumele izibhedlela zithole indlela yokuzithumela ebantwini. Kube khona izimoto zikahulumeni ezizothutha amaphilisi ezaguga ezihambise endaweni eziseduze nazo.

Ezenkolo noma ezamasiko zidlala indima nenkulu . Bakholelwa ekuthenini abantu abadala. Kumele benakekele kahle futhi behlonishwe.

Ikhambi engilaziyo ukuthi liyasiza uma umuntu ephethwe yikhanda, ikhambi ekuthiwa iboza elitholakala ey'ndaweni zasemakhaya.

Izimo zokuminyana zinomthelela omkhulu ekushayisaneni kwey'moto ngokuba abashayeli bagcina sebejahile. Abanye sebediniwe, ebese bethatha izinqumo ezingafanele.

Into ekumele eyenze uhulumeni ukuthi eqashe odokotela abaningi esibhedlela. Ephinde futhi abakhokhele imali efanele. Engabakhokheli imali encane ngokuba odokotela uma bezohola kancane, bazogcina bebaleka ukusebenza ezibhedlela zikahulumeni basebenze ezibhedlela ezi-private.

Kungamele amabhizinisi afake amarempu ukuze bekhuthaze ukufika kwabantu abakhubazekile ngokomzimba.

Ngiyaqala ukuzwa ngekhambi ekuthiwa i-herbal for fever. Ngakho-ke angeke ngikwazi ukuphendula anginalo ulwazi.

Uhulumeni kumele enze isiqiniseko sokuthi imtholampilo inemithi esezingeni eliphezulu, futhi inemithi eyanele ukuze ikwazi ukulapha abantu. Kungakho-ke kungakuhle uma esebenza nama-NGO, ukuze bekwazi ukuthuthukisa imitholampilo.

Ukunakekelwa komfundi ngingakubeka phambili ngokuthi ngibize abantu abasebekhulile kunami. Abadala nabanolwazi oluningi. Sakwazi ukuthi sikunakekele.

Kumele omahambanendlwana benze isiqiniseko sokuthi bayayifundisa imiphakathi mayelana nezinsiza zokuhlela imndeni futhi bekwazi kwenzela kuwo umahambanendlwane izinhlelo zokuhlela imindeni.

Kubaluleke kakhulu ukuthi omama abasanda kuzala bathole imfundo mayelana nokudla okumele bakuphe izingane ngesikhathi bevakashele emtholampilo. Uma besanda kuzala ngoba impilo yengane esanda kuzalwa noma esasencane isuke isabuthaka kakhulu, kanti ukuthola ukudla okufanele okunama-nutrients kungayisiza ekuthenini ikhule ibe nempilo e-strong.

Izimpawu ze-COVID-19 kungaba ukukhwehlela, ukuzizwa ushiselwa kanye nobuhlungu emqaleni. I-COVID-19 ihluke ngokuthi yona ikwazi ukuhlala emoyeni isikhathi eside kanti idinga amamitha nje ambalwa ukuze itheleleke.

Amakhambi endabuko esengike ngawasebenzisa ukwelapha izifo zomzimba, inhlaba. Inhlaba uyayithatha uyibilise ebese uyayigcoba uma umuntu ekhishwa isisu.

Yebo, ngake ngayiphuza imbiza. Ngangiphethwe isifo sohudo. Yabe isiyasinqamula, kanti iyakusiza nokuthi ihlanze ngaphakathi emzimbeni.

UZanele kumele enze isiqiniseko sokuthi ugqoka imaskhi uma ehamba. Ephathe ne-sanitizer noma isihlanzima magciwane.

Izici engingazicabangela ukuthi zihambiselana kanjani nesikhumba sami leyo mikhiqizo. Kungabe futhi uma sengiziphuzile, kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi zisebenze?